Mme batho re ka qala ho sebedisa difofane hobane di nka nako e nyenyana, ebile le ditheko tsa teng ditlase, ebile e phakisa haholo ho feta bese ho fihla naheng e ngwe. Mme dipalamang tse tshwanang le difofane, di nka hantle hobane, di etsa leeto la hao le be le nyenyana le ska ba le telele mme o seke wa fihla o so kgathetse.

Dumela abuti, ne re kopa tataiso, ho ya Kapa hobane re lahlehile mme ne re kopa o re tataise mme o re bontshe o re hlakisetse hore re tsamaya ka tsela e jwang mme ha re fihla kae, re tla bona eng, e tla re netefatsa hore re tseleng e lokileng, e yang Kapa.

Koloi ena ya lona enana ke enana mona e mpha mathata, mme ha ke le founela ke le jwetsa koloi ya lona, e mpha mathata ya ba le mfa, mabaka a sa utlwahaleng. Tlohong le tlo lata koloi ena ya lona ena le nlokisetse mme ke patetse tjhelete e ngata hampe for koloi enana, nna ha ka reka sekorokoro ke rekile koloi, nkeleng hloohong hlena. Mme koloi ena e tsamaya e ntse ema, e tsamaya e ntse e qhaqha petrolo, mme e tsamayang e ntse e tima mabone e wa light-a ka baka la bothata ba mollo, mara mme ha le batle ho nlokisetsa bona. E tlang le tlo lata koloi ena ya lona ena, ha ho thuse lere le tlo lokisa le tlo lokisa mare koloi tse dutse monana, mme ha e tsamaya ha e tsamaya e tsamaya nako e nyenyana feela. E tlang e tlang le tlo nka koloi enana, ke le patetse ha ne ke reka koloi enana la ntshepisa ke koloi e tsamayang hantle, jwale kena se le koloi e sa tsamaye hantle jwale ke sentse tjhelete ya ka.

Mme dumelang ofising tsa dipalamang, mme ke tlile ka tletlebo ya hore nkgono o se a tsofetse mme hona le molawana o lo behileng hore batsofe ba tla patala tjhelete ya batho ba batsofe ya tekete. Mme ona a fihlile a palame bese a re o reka tekete ya batsofe mme a jwetsuwa hore tlamehile a patale tjhelete e felletseng, mme a ba a e patala tjhelete eo e felletseng. Tletlebo ya ka ke hore nkgono o rekile tekete ka tjhelete e felletseng ene ke motsofe se le motho wa pension. Ne ke kopa le lokise taba eno hore hobaneng nkgono a rekile tekete ya bese ka tjhelete ya feletseng a tlwaetse ho e reka ka tjhelete ya theko tse tlase ya batsofe.